Ke fitlhela diaparo tsa basadi ba si-Xhosa di le dintle ka ntlha ya mebala ya tsone. E matlhagatlhaga tiro e raraneng ya dipheta di-pattern-e tse di kgethegileng le matšhwao a humileng a setso.

Diaparo tsa setso tsa Setswana ke bona tšhenyegelo e matlhagatlhaga ya ngwao ya rona, mme re apara mmala le leteisi mo dingwageng tse di fitileng diphetogo di ne di akaretsa go tsenngwa ga ditaelo tsa bophirima moakanyetso le diapattern tsa segompieno.

Moaparo wa setso o ka tšhwanela ditiragalo tse di tumileng jaaka di-conference go bontšha boswa jwa setso go oketsa bontle le go bontšha tlotlo ya go farologana. Fa e ka dirwa ka kelotlhoko e ka dira polelo e go ikaegile ka mokgwa wa moaparo wa tiragalo le seemo sa setso.

Tsela e diaparo tsa setso di amang batho ba ba tlhophang diaparo tsa segompieno ka yona e ikaegile ka mekgwa ya setso. Kaelo ya batsadi le mekgwa ya setšhaba go botlhokwa go akanyetsa botlhokwa jwa setso le bokao jwa hisetori jwa diaparo tsa setso mmogo le dipono tsa motho ka bongwe ka ga go itlhalosa. Boingotlo le mekgwa ya go apara ditlwaelo le ditekanyetso tsa setso tse di amanang le moaparo di farologana thata, mme go atamela kgang eno ka kelotlhoko go botlhokwa thata.

Fashion-e le diaparo di bontšha setso ka diaparo tsa setso matšhwao dingwao le setaelo sa motho ka namana. Di bontšha boswa mekgwa le boitšhupo fa a bontšha maemo le ditumelo. Dikarolo tseno di farologane go ya ka ditso mme seno se dira gore fashion e nne selo se se farologaneng se se bontšhang setso sa batho.

Mo merafeng ya setso basadi ba ba nyetseng ba apara diaparo tse di rileng tse di bontšhang boemo jwa bone jwa lenyalo le setso sa bone. Diaparo tseno di dira jaaka letšhwao la tlotlo boikgapo ntsho jwa setso le maemo a lenyalo go supa seabe le maikarabelo a mašwa a mosadi mo setšhabeng. Ka go apara diaparo tsa setso basadi ba ba nyetseng ba tlhagisa boswa jwa setso le boitšhupo jwa bone.

Di dirilwe ka matsela a tlhokafetseng a bontšhang boswa jo bo humiseng jwa setso jwa batho ba Setswana. Didiriswa di akaretsa letsela la seshweshwe ke letsela la leteisi, letseto le seliki letlalo la diphologolo le matlalo diaparo. Di akaretsa mae se se ya leteisi mmele le tsube sefane le makgabe.

Setso le diaparo tsa basadi di na le kamano e e fetogang. Fa boswa jwa setso bo tlhotlheletsang diaparo tsa setso tšhwantšhetso le maemo a boingotlo. Ka fa letlhakoreng le lengwe diaparo tsa basadi di bontšha le go gwetlha ditlwaelo tsa setso di letla go itlhalosa le go fetoga ga ka kananyo ya setso le go dira gore lefatšhe lotlhe le nne seopo sengwe.

Diaparo tsa setso le fashion-e ya segompieno di ka kopana sentle mme seno sa felela ka gore gonne le ditlhamo tse di kgethegileng le tse di itlhametsweng. Kopano eno e ka fitlhelelwa ka go tsenya di-pattern-e tsa setso matsela le ditšhwantšho tsa ditšhwantšho mo mefuteng ya segompieno go boloka boswa jwa setso fa go ntse go kgweediwa boitlamedi mo fashion-eng.

Ditlhotlheletso tsa setso di bopa moaparo wa basadi ka diaparo tsa setso matšhwao le ditekanyetso tsa boingotlo. Diaparo tsa setso di boloka boswa ka go bontšha bo itshupo jwa setso. Go fetisa meetlo le go emela mekgwa ya setšhaba kwa bofelong di dira jaaka tlhagiso e e maatla ya boitshupo le go somarela setso.

Fashion-e ya segompieno e rotloetsa teka tekano ya bong ka go thuba ditlwaelo tsa setso le go amogela go akaretsa. Fashion e e fetogang ya bong e rotloetsa go itlhalosa e gwetlha ditsholofelo tsa setšhaba, ebile e rotloetsa setso sa go amogela. Le fa dikgwetlho di sa ntse di le teng go tlwaela ga intaseteri ditlhokego tse di farologaneng le go rotloetsa go akaretsa go ka bopa setšhaba se se leka lekanang. Go maatlafatsa batho ka bongwe go itlhalosa ka .